Mo setsong sa baTswana diaparo tsa setso di ne di akaretsa leteisi, khiba, mokgabo wa tlhogo, le dipheta, go fetoga ga diaparo batho ba simolotse go apara diaparo tsa mmaraka jaaka borokgwe, hempe, le dijase batho ba simolotse go ya ditiro tse di batlang diaparo tse di jaaka suit-u, segompieno basadi ba ka apara leteisi le head rap mo meletlong banna ba ka apara leteisi shet-e e nang le mebala ya setso kgotsa karoso fa go le tiragalo ya setso.

Ee, mo malatsing a gompieno go na le metlhobotlhobo ya diaparo tsa setso tse ba di direlang gore o kgone go ya meletlong-e ya go tshwana le di conference-e kgotsa mesebetsing o kgone go tsenelela o tshwane le ba bangwe empa o apere diaparo tsa setso.

Nna ke nagana gore moaparo wa leteisi ke mongwe wa diaparo tsa setso tsa basadi tse dintle thata, ke rata mebala mebala yone ya nkgatlha ke moaparo o tlotlomatsang mmele wa mosadi.

Nnyaa nna ke nagana gore bana ba gompieno diaparo tse khutshwane tse ba di aparang ba di bone mo thelebišeneng le mo ba bonang basadi ba tlotliwa go aparela go ntsha matsele go apara dilo tsa go ntsha marago ga ba e tsaya ko setsong ba e tsere mo dilo tse ba di bonang for television-eng.

Didirisiwa jaaka semelo sa boitseanape di bontsha gore motho ke wa setso sefe o tshegetsa eng le ka fa a lebaganeng le lefatshe ka teng, metlhala mosadi wa motswana yo aparang leteisi le mosese wa mmala o montsho le bosetlha o supa fa a leng mo ditiragalong ya semmuso ka gale go nna mokete wa setso kgotsa lenyalo moZulu o ka aparang sikoti le izixolo mekgabo ya tlhogo e bontsha boikgantsho jwa gagwe mo boitshwarong jwa setso sa gagwe, Mosotho o ka bona apere kobo ya basotho e bontsha bo dikgogomoso le temothuo ya naga ya.

Go ya ka setso mosadi yo a nyetseng o tshwanetse go apara moaparo o supang tlotlo bogolo le maemo a gagwe a bosadi jo bo godileng, moaparo ono o supa gore o tlogetse bogare jwa dingwaga o le mo seemong sa lelapa le le kgotsofatsang a tlotla monna bogosi le malapa a magolo.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di ne di dirwa ka letlalo la diphologolo bogolo jang letlalo la kgama, phofu, podi, kgotsa pholo mme mo nakong ya segompieno di simolotse go dirwa ka letsela, baTswana e le setšhaba sa balemi le basadi ba borae diphologolo di ne di le botlhokwa mo botshelong letlalo le ne le le teng e fa phologolo e bolaiwa go jewa kgotsa e le moletlo meaparo e e ke itseng ke leteisi, mosese wa bosetlha, ditlhare ya tlhogo, koba, kgotsa khiba, serwalo sa setso.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e kgolo e bile e nonofile, diaparo tsa basadi di dirisiwa e le tsela ya go supa go fetisa le go tshegetsa setso, ga se fela sengwe se mosadi a se aparang, ke taelo ya setšhaba se se mo solofetsang pontsho ya tlotlo le ya le tlhagiso ya ditumelo le ngwao.